Izinkundla eziningi manje zinikeza ukuhlanganiswa kwemithombo yezokuxhumana, okuvumela abalandeli ukuba babelane ngolwazi, izithombe, namavidiyo kumapulatifomu afana ne-Twitter, Instagram ne-Facebook. Lokhu kunika amandla abalandeli ukuthi baxhumane omunye nomunye, babelane ngenjabulo yabo futhi bazizwe sengathi bayingxenye yomphakathi omkhulu.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa kakhulu osukwini. Cishe isilinganiso singaba amagigi amabili njalo ngosuku nangaphezulu. Ngiyisebenzisa ezinkundleni zokuxhumana ezifana no-WhatsApp, Facebook, no-Twitter kanye no-TikTok. Ngiyisebenzisa uma ngenza umsebenzi wesikole, ukusefa nanoma yini kwi inthanethi. Ngiyisebenzise uma ngisebenzisa ama-ephu ami asebhenki.

Ukucisha kwagesi ngezigaba sekungilimaze kakhulu, ngoba angisakwazi ukusebenza ngendlela ebengijwayele ukusebenza ngayo ekuqaleni. Angisayitholi imali elingana nale engangiyenza ekuqaleni, futhi kwenza umsebenzi ngoba ngibuye ngisebenzele ney'nkampani, kwenza umsebenzi wey'nkampani uhambe kancane ngoba angisahambisa umsebenzi wey'nkampani ngesikhathi esuke besilindele.

Ukuba khona kwe-Wi-Fi ezindaweni zomphakathi kuyasiza kakhulu, njengoba sibhekene nesimo esibi somnotho, nokuwa kwerandi, nokuntuleka kwemisebenzi. Kuyasiza ekuthenini labantu laba abangasebenzi bahambele lezo zindawo bephethe amaselula abo ukuze bafune umsebenzi besebenzisa i-inthanethi. Kuyasiza kubafundi ukuthi bathole ulwazi abalidingayo kwi-inthanethi liphinde lisize kakhulu njengoba sazi ukuthi sibhekene nesimo esibi sokuntuleka kwemali. Abantu abaningi babhekene nengcindezi, nokuhwantalala lokungakwazi ukondla imindeni yabo. Lokho kuyasiza kakhulu ukuthi bachithe isikhathi esiningi kwi-inthanethi ukuze baqede isizungu.

Kungaba nomehluko omkhulu kakhulu njengoba isikhathi esiphila kusona, ingxenye yabantu abaningi abakwazi ukuthi bafezekise izifiso zabo zenjabulo. Ukuba khona kwalezinhlelo ngamanani aphansi noma zitholakale mahhala kungasiza ekwehliseni ingcindezi, nokuhwantalala, kuphinde kube nomehluko ongeke ube muhle kakhulu ebantwaneni besikole, izingane ezisafunda ngoba zingakhohlwa ukwenza imisebenzi yesikole, zinake kakhulu lezi zinto ney'nkundla zokusakaza.

Ifomethi yomculo wesiteshi somphakathi wangakithi, kuzoba umculo wendabuko yamaZulu okungumculo kamasikandi, othandwa kakhulu njengoba isizwe samazulu saziwa umhlaba wonke ngokuzigqaja ngosiko lwawo.

Umthombo wezindaba engiwethembayo, i-Block kaMandla Chris otholakala ekhasini lakhe ku-Facebook. Intatheli asakhulayo kodwa enesasasa elikhulu esizakhele udumo ngokuletha izindaba zishisa kubantu, ifakazelwa izithombe. Ngaphambi kokuthi ibhale indaba, iqale ifune ofakazi abazibonele ngamehlo.

Okokuqala, qiniseka ubuqiniswa kwenethiwekhi ye-Wi-Fi yomphakathi, bheka nokusungulwa okufana nesitolo sekhofi noma umtapo wezincwadi, qinisekisa igama lenethiwekhi yabo isemthethweni we-Wi-Fi. Okwesithathu, qaphela imigomo nemibandela yokusebenza kwenethiwekhi ye-Wi-Fi yomphakathi.

Cha akunjalo, akusiwo wonke amanethiwekhi avumele idatha engasetshenziswanga idlulele enyangeni elandelayo, ingakho kubalulekile okumele ubheke imigomo nemibandela yenethiwekhi osuke uyisebenzisa.

Ubambiswana kanye nokusebenzisana nabahlinzeki bemininingwane yesimo sezulu, izinhlangano ezilawulwa izimo eziphuthumayo nezinye iy'nhlangano ezifanele nazo zingathuthukisa amandla ohlelweni. Ezobuchwepheshe eseziphelelwe yisikhathi kufanele zigwenywe nje kungekudala ngoba kungenzeka kungasebenzi kahle. Ngokufanayo, abasebenzi kumele benele, uma benganele bangavimba ukuthuthukiswa, ukuqaliswa kanye nokulingiswa. Ngakho-ke, abanele kufanele babiwe futhi.